Uhlangana nomuntu ongamazi ohambweni olude lwesitimela okuxoxela ngento ebuhlungu adlula kuyo. Tshela umngane wakho ngalento adlula kuyo lo muntu. Mngani wami, ungazibheka uthi uphakathi kwento ebuhlungu, kanti cha bakhona abantu abaphakathi kosizi nobuhlungu bephila abaphikelela phakathi kwalo. Ngihlangane nomuntu engixoxela ngobuhlungu aphakathi kwabo ngesikhathi ngisesitimeleni. Lo muntu ubengitshele ngendlela alahlekelwe ngakhona ngabazali bakhe, bonke bobabili ngethuba elilodwa. Laba zali balahlekelwe, balahlekele engozini yemoto, ekhuluma nje lowo muntu ube bhalwe usizi ebusweni bakhe engumuntu oya beka abazali bakhe endlini yabo yokugcina.

Chazela umngane wakho ozovakasha eKapa ukuthi i-MyCiti Bus iyini futhi isebenza kanjani. I-MyCiti bus, ibhasi elisezingeni eliphezulu kakhulu. Njalo ubuchwepheshe kuleliya bhasi buhamba phambili. Ibhasi , ibhasi okwazi ukulalisa isitulo kulo, sibe umbhede, kube libhasi okwazi ukuthi ma usidla isithi ephambi kwakho uyakwazi ukukhipha kukhona into ephuma kusithi ephambi kwakho ibe yitafula ubeke khona ukudla kwakho. Ibhasi okwazi ukukhonektha amamuvi uhambe uwabuka. Njalo ibhasi ongalizwa noba liduma lithule lithe cwaka okolwandle.

Ufuna ukugibela itekisi kodwa usicabha, ukhondaktha, uthi asikho isikhala. Wena kodwa uyabona ukuthi isekhona indawo emuva. Mbuze, ukhombise ukucasuka, ukuthi kungani engafuni ugibele ngoba isekhona indawo. Webhuti, ngifuna ukungena ngoba indawo ngiyayibona ikhona le emuva. Leya ndawo esemuva uyigcinele banior ukhona ongcono omgcinele yona leya ndawo? Ngiyangena nje ngenele lapha emuva, isekhona indawo. Awuyiboni or uyigcinele omunye umuntu omuthandayo? Ngicela usuke lapho ngidlule ngiyohlala phansi, ngisakucela, ngiyakucela nokukucela. Ngicela usuke ngidlule ngiyohlala phansi. Njalo ngizoyibhadala le tekisi lakho angeke ngihambe mahhala, nginayo nemali yokukubhadala. Kungani ungafuni ngigibele mina indawo ikhona wena uthi ayikho?

Izimoto zakwa-Uber nakwa-Bolt zijwayele ukubanjwa inkunzi emalokishini. Yini okumele yenziwa ukugwema lokhu? Njengoba abashayeli bakwa-Uber nakwa-Bolt befaka yonke imininingwane yabo ngokuphelele, uze ufake nesithombe sakhe, igama lakhe, ifoni namba yakhe nabagibeli ngokufanayo kumele benze kanjalo. Bafake isithombe sakhe engapheli ngokudawuniloda i-ephu ka-Uber no-Bolt, kube ukuthi usekwazi ukubiza umshayeli . Akafake imininingwane yakhe ngokuphelele isithombe sakhe, ID number, phone number, ikheli lala ahlala khona. Ukuze abekwazi naye ukuthi ma engenza icala, u-Uber no-Bolt, kanye namapholisa, bamthola kalula, bamthola kalula ngoba banayo imininingwane yakhe ephelele.

Ngizothatha uhambo olude ngebhasi ukudla engingakupakisha ukudla okulula okufana namasneksi, amazimba, into nje ezilula okokuthi ngingazidla ngeke zikwazi ukungithuma ngasese. Amanzi, ukuthi uma ngomile ukuphuza nje kancane kancane. Njalo ukudla ebengakuphatha ama-fruits afana namabhanana, ibhanana, ama-aphula ngingadli ukudla okunzima ngingadli ukudla okuqinile. Bengingaphatha ukudla okufana , namafruits, amasneksi, amazimba, ukudla okulula, amanzi. Kwenzela ukuthi ngingalambi, njalo uma ngidla, ngingasuthi kugcine sekungithuma ngasese ngoba ibhasi ihamba ibanga elide ingamile.

Uke wazigibela izitimela ezintsha ezethulwa ngu-Prasa? Sitshele ukuthi uzizwa kanjani ngazo. Ley'timela ezintsha ziphethe ubuchwepheshe obuphezulu kakhulu, njalo azifani naleziya ezindala. Ukuthula phakathi, ama-security, ayakugcina ukuthula phakathi. Akunamuntu odla esitimeleni, akunamuntu okhulumela phezulu ngisho lo bukhuluma ngefoni, ukhulumela phansi kahle, akunaku rasa, nenkunzi manje kule y'timela azikho. Mawungumuntu ohamba indlela ongayazi, isitimela sihamba simemezele ukuthi, the next station is, the next station is, please avoid isitephu esiphansi lapha. Yonke into nje Ila ubuchwepheshe buhamba phambili kulesiya sitimela and ngizithanda kakhulu.